U ya nga nḓivho yanga ndi zwiḽiwa zwine zwa vha zwi uri zwo zwi high in protein dzi nḓuhu, dzi ṋawa, nama ha khuhu, khovhe, makumba nadzi ṋama dzedzi dza kholomo na mbudzi na mini dzedzi dzi ṋama dzine dza vha uri dzi vha dzi khou nifha phurotheini.

Vha gudisa vhana vhuṱhogwa ha u ḽa miroho na mitshelo vhana vha ṱonga ngazwo vha imba na dzinyimbo uri vha tshi ḽa miroho na mitshelo vha aluwa zwavhuḓi vha vha na mitakalo yavhuḓi ndi vhona ungari vha khou zwi kona nga zwezwo ngo zwi ita ngo zwi ita uri zwivhe luimbo kana mutambo.

Vhunzhi ha vhathu vha fhedzisela vha si tsha kona u to ḽa zwavhuḓi vha sina dzangalelo ḽa zwiḽiwa vhaṅwe vha tshi ḽa vha tshi pfa uvhavha dzi thumbuni vha tshi ṱanzwa na mini vha tshi pfha uri zwiḽiwa zwi a vha silingisa vha pfhe vha sa zwi takale zwi tshi vha nukhela.

Vhana vhaṱuku ndi nga vha vhudza uri arali mungana wavho o vhaisala a vha fari malofha awe vha vhidza muthu muhulwane uri a ḓe a vha thuse. Ngeno kha thangana khulwane ine ya ngavha yono vha vho high school ndi nga vha vhudza uri vhudzekani vhu songo tsireledzeaho vha songo vuwa vho vhu ita ngauri muthu ha tshekhiwa nga maṱo.

Ndi nga vhudza miyanga uri tshikoloni ro vhudziwa uri a ri yo ita zwo u thivhela mbebo, uri ri savhe na vhana ri tshe vhaṱuku naho nne ndi sathu thoma zwa vhudzekani ndi kho soko pfhesesa uri ndi khwine ndi tshi zwi thoma uri ndi dzule ndo tsireledzea tshifhinga tshoṱhe.

Ee ndi a tenda khazwo ende ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa uri muthu aye a ṱanzwiwa mashudu mavhi ngori kha shango ḽine ra tshila khaḽo ri tshila na mimuya yo fhambananaho ya vhuḓi na siya vhuḓi na vhathu vho nori ṱambela zwavhuḓi na vhasa ri tameli zwavhuḓi.

Ho ḓalesa zwithu zwo no nga dziphiḽisi dzi tiye hupfi ndi dzone dzo no shuma uri vhathu vha fhelelwe nga mapfhura muvhilini.

HIV yo imela uri human immune deficiency viruses.

Dziṅwe dza tsumbadwadze dzine nṋe nda dzi ḓivha dza vhulwadze ha swigiri ndi musi u tshi huvhala u sa ṱavhanyi u fhola na u sokou dzula wo neta na u sokou dzula u kho nwa maḓi u songo lokalulaho na u sokou dzula u kho runda na u luza weight nga nḓila ine a i ngo ḓowelea.

TB yo imela uri tuberculosis.

Ndi nga dzhia phiḽisi dza PrEP u itela u ḓi tsireledza uri ngori ndivha ndi sa ḓivhi uri uyo muthu ane nda khou eḓela nae ri sa kho shumisa protection o ima kha tshiimo tshifhio.

Ndi zwa vhuṱhogwa u ḓi wana u tshi kho ita ndingo dza TB ngauri zwivha zwikho thusa iwe uri arali u naho vho vhulwadze u mbo ḓi ṱavhanya u wane thuso nga u thoma treatment hutshe na tshifhinga vhu sathu goḓombela kha muvhili.

Nga u vhudza vhathu vhane vha dzula na vhaaluwa uri vha vhe vhone vhono vha humbudza ngori vhaaluwa vhanzhi a vha tu zwiḓivha zwavhuḓi zwa tshifhinga uri zwino yo tsha ya wani zwino yo tsha thuu kana ngo vha vhudza uri vhone vhaṋe vha aluwa vha vhudzise vhathu vhane vha vha tsini navho uri zwino ndi tshifhingade vha kone u humbula uri hoho zwino ndi tshifhinga tsho dzhia phiḽisi dzanga.

Ndi vhona ungari vhabebi vha nga shela mulenzhe nga u vha na tshifhinga na vhana vha vho no ṱoḓa u divhesesa musi vhana vho vhuya tshikoloni uri vho guda mini musi vha tshi kho mu vhudzisa ṅwana uri o guda mini uvha a kho dovha a vha a khou vusuludza zwe a guda zwone tshikoloni musi a tshi khou ṱalutshedza vhone.

Ee ndi vhona ungari vho maine vhatshirema vha a kona u thusa lushaka ngauri hu na malwadze ane u ngaya sibadela kana kiḽiniki wa ḓi vhuya u songo thusaleya mara fhedzi wa ya kha vhomaine u a kona u fhola.

Dza dzi tsumbadwadze dza dza dza TB dzine nṋe nda ḓivha dzone ndi uri u tshi hoṱola wa pfha u vhavha khanani wa xelelwa nga maanḓa wa sokou dzula wo neta wa luza na weight wa sokou dzula u kho pfha uswa na musi hu tshi khou rothola.

U ya nga ha nṋe nga nḓila ine nda ḓi ṱhogomela ngayo ndi a uri ndi sa lale na muthu ndi songo shumisa protection musi ndi tshi ita zwa vhudzekani ndi ita vhudzekani ho tsireledzeaho sa nḓila yanga yo ḓi tsireledza kha vhulwadze ha HIV and AIDS.

Zwi huvhili zwi huraru. Arali vha vhalwadze vhane a vho ngo tea uri vha dzule na vhaṅwe vhathu zwo tea uri vha khethululiwe mara arali hu vhalwadze vhane vha vha uri vha kona u tshila na vhaṅwe vhathu zwivha zwi songo tea vha tea uri vha tshile na vhaṅwe vhathu ende vha tendeliwa uri vha kone u vha na u amba na vhaṅwe vhathu hanefho sibadela kana kiḽiniki vho ya u wana mishonga yavho zwi vha zwi khou vha sumbedza uri navho vho ṱanganedziwa.

Vhathu vhulwadze ha HIV vha ya vhu ofha zwine zwavha hone ndi zwauri arali vha pfha uri hu na muthu a re na HIV and AIDS vha mu farisiwa zwinwevho vha a mu nyala vha a mu sola nga murahu hawe no uri a vha tsha tshila naye zwavhuḓi vha mu fara ungari ndi uri ho vhuḽa vhulwadze vhu ḓovha pfukela ngo to amba naye.

Hai hune nṋe nda dzula hone vhunzhi ha vhasidzana vha ya ita zwa vhuteamiṱa vho no vha na nḓivho khulwane zwi tshi ḓa hafhononi vha a zwipfesesa.

Uri vhana vha ḓi wane vha tshi khou uḽa mitshelo yo fhambananaho kha vhege ngauri zwi vha zwi kho ita uri vhavhe na dzi vithamini dzo fhambananaho dzine vha vha kho dzi wana kha heneyo mitshelo.

Ndi zwa ndeme uri vhathu vhano funana vha ambe nga zwa vhuteamiṱa, ngauri vha vha vha khou itela uri matshelo hu savhe na muṅwe ane a ḓo ri ndi uri nṋe a ni ngo mmbudza uri ni kho ita zwa vhuteamiṱa nahone nṋe ndi kho ṱoḓa ṅwana mini mini vha sa pfane zwino arali vha fhethu huthihi vha tshi kho pfana uri a vhathu vha ready no vha na ṅwana vha ita zwa vhuteamiṱa zwi a fhedza zwi tshi kho ita uri vha vhe kha kha kha pheidzhi ḽithihi.

Mazwifhi o ḓalaho ndi a vhathu vho no kho rengisa dziphiḽisi na dzi tie vha tshi ri dzi a ita uri vhathu vha ḽuze mapfura mivhilini vha tshi khou zwifha vha tshi khou itela u ita tshelede nga vhathu vhane vha vha vho hanganea.

Ndi u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwo ḓalaho pfhushi na u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe u tshi kho thusa muthu are na TB u tshi fhedza u kho ṱamba zwanḓa na u dzulela kule naye arali zwi songo fanela uri u vhe tsini nae.

Ndi ha uri u vha vhudze uri musi vhono fhedza u vha na vhana vha tea u humela zwikoloni ngauri vhaṅwe vha a ofha u humela zwikoloni vhono fhedzi u vha na vhana vha tshi kho shavha u seiwa na u ambeliwa nga vhaṅwe vhana hanengei zwikoloni so vhuṱhogwa u vha vhudza uri vha humele zwikoloni uri vha kone u shumela vhana vhavho ndi ya ndeme.

Ndo no vhuya nda ṱangana nazwo hune nda dzula hone musi biridzhi ine ra fhira nga yo ri tshi cross yo ḓala nga maḓi ha vha uri ri kho tea uto mona ri tshiya kha iṅwe biridzhi ine ya vha kule hu maḓakani hune a hu safe zwi a konḓa nga maanḓa u tshila fhethu hune ha vha hu na miḓalo.

Ee ndi vhona vho kona u langa tsumbadwadze dze vha vha vha nadzo ngauri vho vha vha tshiri upfha uri vha na nthihi kana mbili kana tharu dza tsumbadwadze dza COVID-19 vha mbo ḓi a vha ḓi valela uri vha sa shate vhaṅwe vhathu vha tshi kho dzhia treatment.

Ee ndi nga mu ṱuṱuwedza ṅwananga wa musidzana uri a yo ita zwa vhuteamiṱa naho ndi sathu ḓivha uri ono thoma u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani naa ndi tshi khou itela uri matshelo a sa vhuye na ṅwana a tshe muṱuku.

Uya nga ha nṋe ndi tenda uri vhuteamiṱa vhu tea u itiwa ngauri u vha u kho tsireledza ṅwana wau kana iwe muṋe kha u vha na ṅwana ane a wo ngo ḓi imisela uvha nae ende zwa dovha hafhu zwa thusa uri u sa tu ita abortion ngori abortion ndi pfha uri ivha yo no tovha tshiṱuhu than u to ya wa ita vhuteamiṱa uri u sa vhuye wa thoma wa vha nae hoyo nwana.

Ndi ḓivha tshikavhavhe, tshiumbeumbe na mibomo uri zwi a vhilisiwa wa aravhela waṅwa zwi a thusa kha mukhushwane.

Ndi zwiḽiwa zwo ḓalaho faiba na phurotheini wa fhungudza dzi cabs zwiḽiwa zwori dzo ḓalesaho dzi carbohydrates wa fhungudza zwone zwiḽiwa zwi no nga vho vhuswa zwezwo wa ḽesa miroho na ṋama.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari dzikiḽiniki dza mahayani dzi kho ita mushumo wavhuḓi nga u gudisa vhathu nga ha vhuteamiṱa na dzi options dzine dza vha hone dzine vha nga ṋanga khadzo musi vha tshi nyanga u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa.

Zwina vhungoho ha vhukuma kuma ngauri ndi dziṅwe dza dzi tsumbadwadze dza musi muthu ana TB uvha a sina dzangalelo ḽa zwiḽiwa.

Ndi mushonga une wavha wo waniwa ha vho maine wa bikiwa na mukapu wa ṅwana hu tshi kho itelwa u pfhi ṅwana a si soko wana malwadze o fhambananaho.

Ndi ngauri vhathu vha renga tshithu nga u vhona muṅwe a khou tshi shumisa na nga dzi results dzine a kho wana dzone musi o shumisa itsho tshibveledzwa vha vhona uri na vhone vha ḓo wana dzedzo results arali vho tshi shumisa.

Ndi dza u vhudzisa uri iyi injection ine nda kho ṱhavha yone kana idzi philisi dzine nda kho nwa dzone ndi tshi ṱoḓa u vha na vhana a dzi nga affect na wa dovha wa vhudzisa uri musi arali ndi tshi khou ṱhavhiwa nda vha ndi khou vha na muvhili muhulwane zwi vha zwi kho itiswa nga mini.

Vhathu vha kale vho vha vhasina zwine vha shumisa zwone u tea muṱa vho vha vha tshi vha na vhana vhanzhi ngazwo, arali muthu ene muṋe a na a fertile a tshi beba vhana vhanzhi.

Ndi nga takuwa nda ya police station ya tsinisa nda amba uri hu na ṅwana ano khou tambudziwa lwa vhudzekani ane a vha uri u tshe underage nda dovha hafhu nda takuwa ndaya nda amba na ma social worker uri vha vhe vhone vhono ḓo tshimbidza kheisi uri na nṋe ndi vhe ndo tsireledzea.

Ndi dza uri musi u tshi vho ṱoḓa ṅwana, ṅwana u ya konḓa arali wo thoma u ita zwa vhuteamiṱa u sa thuvha na ṅwana dziṅwe dzine vhathu vha amba ngadzo ndi dza uri dzi a khwaṱhisa dza ita uri usa vhe na dzangalelo ḽa zwa vhudzekani.

Ndi nga vha eletshedza uri vha tshi swika kiḽiniki kha vha vhudzise uri ndi zwifhio zwo vha fanelaho ndi zwifhio zwine a zwi ngo vha fanela vhathu vha no manese a kiḽiniki a ḓo vhafha infomesheni yoṱhe yo fhelelaho uri arali a tshi kho a ṅwana wa tshikolo a shumisa phiḽisi a nga si khwaṱhe naa? a nga kona u tshilisa hani naa? than uri a pfhe nga vhathu vhane vha kho amba vha badani.

Ndi nga mu eletshedza uri a ite zwa vhudzekani ho tsireledzeaho uri a litshe zwa u dzhia vhuteamiṱa ha shishi tshifhinga tshoṱhe musi o vha na u vha na muthu wawe.

Vhathu vha tshitshavha vho mpfara zwisi zwavhuḓi ngori vho vha vha tshi ntsea vha tshi nkolela vha tshi dzulela u amba uri ndo shonisa vhabebi vhanga ndi songo tsha tshimbila na vhana vhavho ngori ndi ḓo vha gudisa zwa vhuḓabaḓaba.

Ndi zwa ndeme ngauri musi ri tshi khou ḓi tsireledza ritshi kho ita zwa vhudzekani ri vha ri khou itela uri ri sa shatane malwadze ngori asi HIV fhedzi hu na malwadze a no nga dzi STI na maṅwe na maṅwe zwino arali ri tshi khou shumisa protection rivha ro kaidza luambo lwau shatana malwadze.

Ndi vhona zwo fanela uri muvhuso u ḓise dzi kiḽiniki dzine dza to randelwa uteamiṱa ngauri vhathu vhanzhi vhaya teledza uya kha dzi kiḽiniki vha tshi ri ndi kule fhedzi ara dzo to ḓisiwa kha vho dzi tsini navho ndi vhona ungari vhathu vhoṱhe vha ḓo takutshedza vha ya vha ita zwa u teamiṱa.

Ee ndo no vhuya nda bva kiḽiniki ngori hovho ndo ho ḓalesa vhathu, nda humela ya naho ndo vha ndi tshi khou pfa vhuṱungu fhedzi ndi tshi tsheka ḽaini ye ya vha i hone, nda mbo ḓi ṅala nda humela hayani nda kha ḓivha ṅwana wa tshikolo mara zwi tshi tea.

Ndi u shona na uri vhathu vha ḓo ri mini, vhana vha sedza nga maanḓa uri khonani dzavho vha ḓovha dzhi isa hani musi vha tshiya kiḽiniki u ṱoḓa u ḓivha uri muvhilini avho hu kho itea mini.

Ee mafhungo a si one a ita uri vhathu vha vhe na nyofho, vha vhe na nyofho dza u to bva nḓuni kana u toya mashophoni, ngavha hu sokou pfha u nga ri vha ḓo fhiya vha wana vhuḽa vhulwadze wo no vhulaya ha COVID-19.

Ndi dza u vha na vhathu vho no shuma u o nga madokotela na manese vhane vha nga di mishumoni vha ṱavha amba na vhana nga vhuṱhogwa u u ya kiḽiniki, u ṅwa mishonga ya u arali u kho lwala, na uri u nga ḓi thivhelisa hani uri u sa wane malwadze.

Ndi zwa ndeme ngori vhana a vha vhoni vhundeme ha uya dzi kiḽinikini u tshekana na mutakalo wavho, khavho vha dzule vho ḓi vhudza uri munna ndi muthu ane u to u vha strong tshifhinga tshoṱhe ndi uri ha tea u vha na u vhonisana uri ene u wiki.

Vhona ungari a vha na tswikelelo yo linganaho u fana na vhathu vhane vha vhori vho takala vho fhelela ngauri, tsho thoma vhathu vha re na vhuholefhali vha dzulela uri vha ḓi valele vha dzule nduni, vha tshi ofha uri vhathu vha ḓo vha seya vha ḓo vha kolela nnḓa.

Uri vha reili vha dzi ambuḽentse vha tea u ḓivha mashango, vha tea u ḓivha uri arali muthu a tshi khou founa a tshi kho amba uri ukho vhaisala u gai gai, ndi tsini na gai, ṋamusi husi fhethu ha fomala arali vha tshi ḓivha fhethu, vha a kona u swikelela kha uyo muthu.

Nga vha thusa nga uri dzi vha dzi khou vha sumbedza hune muthu a to vha hone nga exactly like lokhesheni ine muthu a vha a khayo i vha i khou vhonala zwine zwa ita uri vha ḓo ṱavhanya vha swika kha hoyo muthu ane a khou ṱoḓa thuso vhasa thomi vha vha xela vha tshi khou ṱoḓana naye.

Ndi ya ndeme ngauri i vha i tshi kho khwaṱhisedza uri vha vho ṱanganedziwa nahone vha na ndugelo u tshila sa muṅwe na muṅwe kha ḽeneḽo shango ḽine vha khou tshila khaḽo, na uri vhapfe vho vhofholowa vha kone u tevhelela vho zwine vha zwi funa i ngavha miloro kana mabuḓo.

Ndi zwa uri, zwi amba uri kha hedzi dzi kiḽiniki dzine vha vhalwadze vho ḓalesa hone arali vha tshi vho shumisa kiliniki dza mvelele vhavha vha khou itela uri hu vhe na space na vha na vha ongi vha vhe na u sa shumesa vha dovhe vha kone u vha na tshantsi tsha u athenda vhathu vhoṱhe zwavhuḓi hu si na kwanyeya ha vhaṅwe vhathu kana u sa thusea ha vhaṅwe vhathu.

Ndi nga murahu ha musi vhanna vho vhudziwa vhuṱhogwa ha u ḓivha mutakalo yavho, uri u tshi ḓivha mutakalo wavho zwivha zwikho thusa kha uri hu savhe na malwadze ane a ḓo fhedza a tshi kho balela uri afhole ngori wo fhedza tshifhinga tshinzhi u na o a sa divhei ende na uri u tshiya kiḽiniki zwi amba uri zwi a shonisa kana u munna wa wa wiki.

Mahayani dzi tshumelo dza ambuḽentse a dzi ngo to ḓala ngo ralo ngauri, ambuḽentse dzivha dzi ṱhungu dzisa swiki vhathu ende mashango a vha manzhi ane a vha khou ṱoḓa thuso nga tshifhinga tshi thihi.

U ya vha kwama vhathu vha re na vhuholefhali arali vha tshi khethululiwa mushumoni ngauri vha soko pfha ungari a vho ngo ṱanganedzea ndi uri vha a balelwa na u sumbedza vhukoni havho ngauri vha si ko vhona ungari muṅwe na muṅwe u ḓuvha dzhiela fhasi na musi vha tshi kona tshithu.

Ri vha vha kho dzumbetshedza vhunzhi havho, vha soko pfhesesa ungari arali u na thaidzo ya zwikambi na zwidzidzivhadzi wa amba u akho sumbedza uri iwe u munna re wiki kha tshitshavha, nduri a u na vhuḓifhulufheli ende ndi uri zwi a nyadzisea khavho vha vha vha kho vhona nga heneyo nḓila.

Ya hayani vhathu vhanzhi a vhongo to funzea zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha vhaholefhali, vha si kho vhona ungari vhathu vha re na vhuholefhali a vho ngo tea u tshila, vha tea u valelwa dzinḓuni vha bvela nnḓa vhathu vha to bvisela maṱo vha khou vha mangalela ungari a vha ḓivhi vhathu vha re na vhuholefhali.

Thusa ngauri arali hu na vhagudisi vhane vha kho gudisa vhathu mushumo hanefho zwi kiḽiniki kana zwibadela, zwivha zwi kho amba uri vha tshi vho kona hoḽa mushumo vha ḓo kona u thusa vhathu vhane vha kho ṱoḓa u thusiwa hanefho zwi badela zwa ita uri madamu a ṱuwa hayani o thusea.

Uri vhareili vha dzi ambuḽentse vha ḓivhe mashango, vha ḓivhe mashango nga nḓila ine na musi ara muthu o founa amba uri u tsini na mulambo, kana u tsini na kudzi kana muri mufhio fhio kana tshi makete tshi fhio fhio, avhe a tshi ḓivha uri muthu a kho amba uri gai.

A zwi kho itelwa uri vhana vhapfe vho vho lingana, ngauri ṅwana a si na zwiḽiwa zwine anga ḽa zwone tshikoloni muṅwe ubva na zwiḽiwa zwavhuḓi zwi a mufha mutsiko mara fhedzi a tshi ḓivha uri ane wa phakha na ono paka zwiḽiwa zwi no ḓifha tshikoloni zwine zwa vha na mutakalo anga si to vhaisana ndavha na zwiḽiwa zwine muṅwe a vha khou bva nazwo.

A nga itwa nga murahu ha musi vho ya kha zwi leludzi zwa vhudavhidzani zwine vhaswa vha shumisesa zwone, vha kona u panga ho noyo mesedzhi une vha kho panga wone uri vhaswa vha hu ḓivhe hanefho.

Ndi ngauri ndo vha ndo fhedza tshikolo, tho ngo giradzhueitha u ndi songo giradzhueithau nda balelwa no wana mushumo wa internship ngouri dzi khamphani nnzhi dzo vha dzo vala.

Ndi zwauri vhathu vha ḓivhe zwiṱaraṱa zwavho nga madzina na dzinomboro uri musi vhatshi khou founela ambuḽentse vha vha fhe lokhesheni ine ya pfala ine a i ngavha xedzi iḓo tovha ḓisa khavho straight.

Ndi ngauri vhanga vha itela dzi conference dzine vhakalaha vhahulwane vha nga vha laya, kha uri vha ḓivhe uri vhuṱhogwa ha u ḓivha mutakalo wavho hune vha vha vho vhidza vhaḓivhi vha zwa mutakalo vha tshi khou vha gudisa zwithu zwo fhambananaho zwine vhathu zwi ḓivha nga mivhili yavho.

Ndi dzauri vhathu vhanzhi vho vha sa tendi ho vha na mavharivhari manzhi ano kho itea he wa hayeliwa u ḓo fa, vha u kho ṱoḓa vhulaiwa shango ḽi kho ṱoḓa vhulaiwa nga na khulwane ndi ngazwo vha tshi khou ri fha dzi khaelo dzavho COVID-19, ho vho hu na mavharivhari manzhi nga maanḓa lune manese vha vha kho to lwa nazwo vha tshi vha edukheitha uri, khavhelo ndi a vhuṱhongwa u guma gai.

Ndi nga dzhenelela nga u ita dzikhonferentsi, hune vhathu vha vha vho ṱangana hone vha tshi kho gudisiwa uri ndi mini zwithu zwine zwa kho itea kha shango ḽavho nahone vha nga ḓi thogomelisiwa hani malwadze a ri nda ndi afhio hone a pfukelisa hani hone a thivheliwa hani.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana na tsumbadwadze dza COVID-19, ndi nga murahu ha musi ndi na fḽu i sa fholi yo fhedzaho two weeks ndi sa koni u ḽa ndi wiki, ndo ḓi valela nḓuni, ndi sa pfi taste, ndi sa koni na tshithu ndi sa, ndi khou pfa u swa, ndo fhedza ndi khou tou aravhela uri ndi vhe khwine.

Ndi dza uri musi vha holefhali vhoya dzi kiḽiniki kana zwi badela vhavha vho sokou sedziwa nga vhathu vha pfha vha songo vhofholowa uri vha nga tshimbila kana vha nga ḓi phusha nga wheelchair, kana zwezwo zwine vha kho vhaisala zwone vha vhoniwa nga vhathu ngori vhathu vha sedza nga nḓila yo tonga ndi uri ndi zwithu zwine vha thoma u zwi vhona kana ndi zwithu zwo no tshuwisa.

Ndo vhuya nda lindela six awasi yoṱhe ndo ya kiḽiniki ndo isa ṅwana kha zwiḽa zwithu zwo no pfi three days tshekapu, zwino ngori ndovha ndi mme muswa ndi sa ḓivhi tshithu, ndo swika kiḽiniki nda dzula nda xela manese vha sa ri vhudzula hu kho itea mini ndi tshi swika ḽayini ndi kho humiselwa murahu hu pfi thingo tshekiwa mini mini zwo ntshinyela ḓuvha ḽoṱhe ngauri nda ndi kho to ya ṱhohoyanḓou huna zwithu zwine nda kho ṱoḓa u renga zwone mashophoni zwa ṅwana, nda fhedzisela ndi tshi vho to rumela ngori ndo vha ndi si tshena mannḓa o ya haningei.

Na ungari arali vhathu vha tshi to buka zwi nga thusa nga maanḓa hu tshi tovha na sisteme ine ya vhori i strong nothi uri muthu a re u buka nga u vheya tshidulo kana u bika ngori o isa ṅwana wawe kiliniki a mu imela ḽainini, zwi nga thusa nga maanḓa.

Khaelo ndi dza ndeme ngauri dzivha dzi kho khwaṱhisa masole a muvhili a uri u kone u lwa na tshitzhili itsho musi tsho dzhena u sa fhedzisele u tshi khou lovha.

Zwi a vha konḓela u tshila nga uri ṅwana re na vhuholefhali u ṱoḓa u ṱhogomeliwa nga nḓila ine ya vha uri a i faneli na ya ṅwana a si na vhuholefhali, zwi a ita uri vha fhedzi vha tshi khou ḽuza na masheleni ngori vha ṱoḓa na muthu ane o sala na ya ara vha tshi shuma.

Zwi ita uri vhathu vhane vhavha vhoya hanefho sibadela vha pfhe vho ṱanganedziwa nahone vha na fhulufhelo ḽa uri vha ḓo thusiwa ngauri hu vha hu na tshifhinga tsho vheiwaho uri vha ḓo thusiwa nga murahu ha hetsho tshifhinga, zwafha muthu uri a kone uri o dzula a zwipfhe uri na nṋe ndi ḓo thusiwa uri asa sokou dzulela mahala, ha dovha hafhu zwa ita uri ndi vhona ungari zwi ita uri na vhathu vha ṱhogomele khwine ngori arali vhathu vha kho ṱhogomelwa khwine vha vha a kona u dzula ḽainini vha tshi ḓivha uri tshumelo ine vha ḓo i wana ndi ya vhuḓi.

Ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa, vhathu vha re na HIV and AIDS nga hafha vhuponi ha hashu ndi vhathu vhane na musi vha vho to tshila na no ngo amba uri vha na HIV and AIDS a vha tsha zwi shonela a vha tsha shoni a zwi tsha shonisa uvha na HIV and AIDS, zwine zwa vha ita uri vha kone u ya kiḽiniki vho dzhia mishonga yavho.

Arali mishonga yo ḓoweleyaho nga yo no nga heneyo pain killer na cold syrup ya fhela vhathu ndi vhona ungari vha nga ita self medication vha shumisa mishonga ine ya tradition uri vha fhole fuḽu.

Ndi a uri vhathu vha heḽineḽo shango vha kho to uri vha ṱuwe vha ye kha maṅwe mashango, ende tshiṅwe tshifhinga vha vha vha si na tshelede ya u ṋamela thekhisi zwa ita uri vha tshimbile tshifhinga tshilapfhu lapfhu vha tshi khou ṱoḓana na thuso hanefho dzi kiḽiniki.

Zwi ḓo ita uri vhadzulapo vha vhe vha si tsha ḓivha uri vha itise hani musi mishonga i siho na uri zwi vha ita uri vha tshimbile vha ye kha dziṅwe dzikiḽiniki dza nga tsini hune dzavha dzi kule kha vhane vhavha vha si na masheleni a u namela dzi thekisi, zwa dovha zwa ita uri vhathu vhanzhi vha fhedze vha tshi vho shumisa mishonga ya tradition ine ya vha i songo tshekhiwa nga vha madokotela.

Ndi uri hu vhe na kiḽiniki hanefho muvhunduni wa hashu, hu dovhe futhi hu vhe na mishonga yoṱhe yo fhelelaho u sari u tshiya kiḽiniki ya hone wa kho vhudzwa upfhi mushonga mukene a uho kha u ye gai gai u sina ya u ṋamela.

Vhathu vho no kho tholiwa ndi vhathu vho no funa mushumo wavho nahone vha ḓo shuma vho ḓi imisela, zwa dovha hafhu ya tshekha uri mishonga yoṱhe i ḓo dzula i hone uri vhalwadze vha tshi ḓa vha sa humusiwe.

Ndi ya uri vha ite dzinyonyoloso, vha ḽe zwiḽiwa zwa pfhushi, vha dzule fhethu ho kiḽiniwaho hu sina mashika.

Ndi zwa uya kiḽiniki tshifhinga tshoṱhe u tshi yo u dzhia mushonga, ndi vhona ungari vhaṅwe vha ya zwi shonela vha sathu to ṱanganedzwa situation ine vha vha khayo.

Ndi nga ri vhathu vhane vhavha vho huvhala, arali a huvhala zwiṱuku u wa u tea u ima ḽainini mara o huvhalesa u tea u dzhena nga ngomu a vho ṋewa nga dokotela. Nda dovha nda tsheka na vhathu vhane vha vha vha kho lwalesa nga mannḓa uri navho a vha tei u ima ḽaini vha tea u dzhena nga ngomu, mara fhedzi vhathu vhane vhavha vhakho lwala ma nothi nga maanḓa ndi vhone vhane vha nga ima ḽainini. Ndi uri ndi nga ita uri vhathu vha tshekiwa vha tshe hanefho nga ngomu ḽainini uri ndi vhafhio vhane vha kho lwalesa ndi vhafhio vhane vha vha uri vha nga konḓelela u ima ḽaini.

Vha to thoma nga u ṱanganedza uri maṋese vho ya tshikoloni nahone mushumo wavho vha ya u ḓivha vha dovha hafhu vha ṱhonifha, uri na musi vha tshi dzhia dzi ḽantshi brake dzavho zwo tendeliwa uri vha dzhie ḽantshi brake dzavho, hu tovha uri vha tea u ṱhonifhana vha amba zwithu zwi no pfhala vha vha na vhuthihi.

Ndi nga vhea phanḓa dzi ambuḽentse, uri hu vhe na tshelede kana badzhethe ya dzi ambuḽentse dzi engedzee, uri musi muthu o founa a kushangoni kwa kule kule hu sa pfhi ndi uri ahuna goloi kha to ḓi ṱoḓela goloi u ya u ḓa sibadela, nda dovha hafhu nda nda ita uri vhathu vhane vha reila dzi ambuḽentse vha ḓivhe zwi shango zwoṱhe na dzi khona dzoṱhe uri arali muthu a re ndo ima gai gai a vhe a tshi kho hu ḓivha.

Ndi nga mu livhuwa nga khaṱha ya muroho kana khavhishi kana zwezwo zwine ndavha nazwo, arali ndi murungi ndi ḓo ḓi murengela tshiambaro nda mufha.

Ndi nga ri kha vha engedze badzhethe ya u renga dzi ambuḽentse, nahone na vhareili vha hone vha vhe vha hone tshifhinga tshoṱhe, ngori vhathu vhanzhi vha lovha vho lindela ambuḽentse vha tshi kho vhaisala zwavhukuma husina goloi.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri vhathu ndi mapfura vha a ḓoliwa, muthu a tshi shuma na vhathu u tea u vha fara zwavhuḓi nahone u tea u sea navho a vha dzhia sa vhathu vha hayani naho a tshi kho vha thusa uri vha kone u vha open nae vha mu vhudze malwadze oṱhe na a nga ngomu ngomu.

Ndi nga muvhudza uri a re na kiḽiniki, ri kho ṱoḓa u vha na kiḽiniki kha vhupo hashu, ngauri kiḽiniki dzi tovha nga tsini zwi ita uri vhathu vhanzhi vha fhedza vha khou namela thekhisi vha tshiya dzi kiḽiniki.

Ngoho ndi yori kha tshifhinga tsha zwino ndi khwine u ḓi wanela goloi wa i sa muthu sibadela, ngauri ambuḽentse i ya konḓa u wanala, ungari u kho i lindela ambuḽentse ya hone ya fhedza i sa ḓe muthu a ḓi lovhela zwino arali u na u na tshelede yo badela ndi khwine u tshi to mu badelela goloi.

I a balelwa u shuma zwavhuḓi na u vala i nga vala ngauri mishonga minzhi i tea u dzula firidzhini na vhashumi vho no shuma hanefho vha ṱoḓa maḓi.

U vhidzeliwa ambuḽentse ya muhwalo ya muisa kha zwibadela zwine zwa vha uri zwi a thusa vhathu nga muhumbulo nga vhulwadze ha muhumbulo.

U isiwa kha tshibadela tsha tsini na hanefho hune a vha hone, zwezwi ono fhola a nga ḓi to humbela transfer uri a transfereliwa kha sibadela tsha tsini uri vhathu vha hayani vha kone u mu vhona zwavhuḓi.

I tamba tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa ngauri tshi ita uri muthu avhe na muvhili muhuluhulu, ngori zwiḽiwa zwine avha a kho ḽa zwone zwivha zwi sa khou kona u sukaniwa nga tshifhinga tshone.

Ndi vhona zwo tea uri vha fola ḽaini, fhedziha vhalwadze vhane vha vha kho lwalesa nga mannḓa kana vha kha tshiimo tsha shishi ndi vhona ungari vha tea u ṱhogomela vha songo fola ḽaini, fhedzi vhalwadze vhane vhavha vhatshi kho kona ndi vhone vhane vha nga ita ḽaini uri vha kone u thusiwa zwavhuḓi hu na oder.

Ḽi amba uri ro takala a ri na malwadze ri kho ḽa zwavhuḓi ri kho ḓi ṱhogomela mivhili yashu nahone ri a arali ri kho vhaisala ri aya ra dzhia mishonga yo fhambananaho ra dzula fhethu ho kiḽiniwaho.

Ṋetshedzo ya mishonga ndi vhona ungari ndi ya vhuḓi ngori vha u fha mishonga ine ya vha uri i ḓo fhedza i khou fhodza honovho vhulwadze vhune wavha naho arali i hone i siho vha ḓo ḓi amba uri mishonga a iho iwe muṋe wa vhona uri uyo u renga kana u dzhia heneyo ine vhavha nayo naa.

Vhaṅwe vha tenda kha uri vhone vhane vha nga ya ṅangani vha thusiwa zwa ita uri vha vha lovhe vha songo wana dzilafho, vhaṅwe vha tenda uri vha rabeleliwa vhulwadze vhu a fhola zwine zwa vhori a zwi tshavha zwone hano maḓuvha.

Nṋe ndi vhona a tshi thusa vhukuma nga maanḓesa kha vhathu, ngauri vho arali vho makhulu vha a kona uri vha ḓi rangele zwiḽiwa, vha savhe na thaidzo ya uri thikho sapotiwa nga vhananga kana ndi kho to ṱoḓa mushumo, ndi uri vha kona u ḓi rengela zwiḽiwa wa dovha hafhu vha ḓi rengela mishonga kana vha ya dzikiḽiniki musi vha tshi kho vhaisala.

Ndi mililo ine yavha yo vhangiwa nga muthu o to vhasa mulilo ya ya vha uri i kho pfhu oi vhasa fhethu hune a si hone, sa musi hu na tshifhinga tsha gomelelo hu si na dzi mvula mavu o oma wa kha wa vhasa mulilo ḓakani mulilo houḽa wa gidima nga maanḓa.

A si mulandu wa sibadela ndi mulandu wa uri vhathu vha kho vhaisala vha vhanzhi kana vhathu vha khou ṱangana na dzikhombo vha vhanzhi, fhedziha ndi vhona u nga ri muvhuso unga thusa nga u engedza vha vhashumi wa dovha wa engedza na mishonga na space.

U ḓodziwa mushidzhi wo sukiwa uri tshilonda hetshiḽa tshi ome, tshi u bvisa maḓi wa omisa tshilonda uri a ṱavhanye a fhola, ndi zwine vhathu vha ita zwone mahayani zwa u shumisa muroho muroho wa mushidzhi u fhodza tshilonda.

Ndi vhona ungari thikhedzo ine a i wana kha vhathu i nga ita uri avhe muthu wa sharp futhi, ende na na uri vhathu vha tea u vha na mbilu ya u pfela vhuṱungu, vhane vha biḽiva kha uri u tea uya kerekeni a rabele uḓo ḓiya kerekeni a rabeleliwa kana vhafunzi vhaḓa vha rabela vha musumbedzisa uri a hu ngo laṱea haho a eṱhe, hutshe na vhaṅwe vhathu vhane vha nga muthusa kha nyimele ine a vha khou ṱangana nayo.

Miṱa i ṱhogomela mitakalo ya vhathu vhane vha dzula na hanefho muḓini nga u maker sure uri hu kho dzuliwa fhethu ho kiḽiniwaho na zwiḽiwa zwine zwa bikiwa zwi kho farwa zwavhuḓi nga maḓi are a si na tshika na zwiḽiwa zwa hone zwa tibiwa hu dzula fhethu ho kiḽiniwaho dzinguvho dzo kuvhiwa ndi zwine zwa ita uri vhathu vhavhe na mutakalo wavhuḓi.

Muthu ono ane avha na stroke u ṱhogomelwa ngori u tea u ḽa zwiḽiwa zwo fhambananaho na zwiḽiwa zwine rine ra ḽa zwone, ha tei u ḽa zwiḽiwa zwo ḓalesaho muṋo ndi uri u vha a tshi vho limiter kha zwiḽiwa, uvha a kho ḽa zwiḽiwa zwa pfushi fhedzi, ende na ene muṋe u vha a sa kho to ṱanganedza zwavhuḓi uri why ene a tshi kho u ḽisiwa zwiḽiwa zwa so. Ee makhulu anga vha na siṱirouku rovha rikho vha ṱhogomela na zwino ri kha ḓi dzula navho.